Izindlela zobuchwepheshe be-PPE, isibonelo, ama-sensors agqokekayo, ama-vest axhunywayo, ubuchwepheshe obuphephile bezibuko, ubuchwepheshe bezigqoko. Ukusebenzisa ubuchwepheshe be-PPE kukhuphula izinga lokusebenza ngendlela bese kunciphisa ubungozi. Kuphinde kusize ukuxwayisa abasebenzi nabaphathi ngobungozi okungase bubehlele, isibonelo, uma kuvuza i-gas.

Ngingameluleka ukuba athole uxhaso zimali ukuze athole izinsiza ezizolapha ziphinde zikhulise imfuyo yakhe. Elinye icebo kungaba ukudayisa ingxenye yezinkomo ukuze athole imali yokwelekelela lezi ezinye zithole usizo ziphinde zikhule ngendlela, zivikeleke nasezifweni.

Ngingambonisa ukuba atshale izitshalo ezifana na, utamatisi, ubhontshisi ohlukahlukene, uphepha ngokuhlukahlukana kwawo, ukhukhumba, ubhatata kanye nojikanelanga. Lezi zitshalo zizomsiza ukwazi ukumelana nesomiso nokushisa ngoba aziwadli amanzi kakhulu, kuzosiza nokuthi akwazi ukugcina amanzi epulazini lakhe.

Indlela yokuhlola isimo senhlalabathi, ukusebenzisa amakhithi okuhlola inhlabathi ukuqinisekisa izinga lenhlabathi okanye uthathe inhlabathi uqobo lwayo, uyihambise e-lab ukuze iyocutshungulwa kanzulu.

Ngingayilinganisa noma ngiyikale ngokubheka ubungako besivuno, ukonga isikhathi noma imali. Ngiphinde ngibheke ukushesha kokuqeda ukuvuna.

Ukuhlala nabo phansi, ubabonise ukuthi ubuchwepheshe benze izinto zibelula kangakanani, ukonga isikhathi nokuqgilazeka, kuphinde kuthembakale futhi.

Ngicabanga ukuthi uLerato kufanele abalalele abalimi abadala njengabantu asebenolwazi olunzulu, futhi abanesipiliyoni kule, kulomkhakha wezolimo. Kodwa futhi ukuzama intentsha akuyona, akulona iphutha. Angazama ahluleke ukuze ezokwazi ukufunda ngokuzayo ukuthi ukulungiselela kanjani ukutshala ingxubevange yembewu.

Ukususa izihlahla zonke ezakhelene nezitshalo zama-orintshi, aphinde achelele izitshalo zakhe ngamakhemikhali ukuze kugwemeke ukuhlaselwa izifo.

Lokhu kukuthena amandla kanye nomdlandla wokuphokophela ukwenza kangcono ngomso.

Imphakathi ingasiza abalimi abadonse kanzima ngokubaseka, iphinde ingadikabali ekuthengeni izitshalo zabo. Uma inolunye ulwazi olungasiza, ingabathelela ngalo, iphinde ibasize ibakhulise lapho beshoda khona.

Ingxenye inalo ulwazi lokubaluleka lokuzinikela ukuze kukhiqizwe ukudla nokuthi kungani kubalulekile. Bese kuthi ingxenye ayizihluphi nakancane ngolwazi yona, ijabulela ukubona sekuvuniwe.

Ikhuphula isivuno sasensimini, inciphise izindleko, ikhuphule ukugcinwa kwemvelo, bese yandisa inzuzo yepulazi.

Ukubhekana nesimo sokuhlasela kwezinambuzane kubanzima ngoba kulimaza isivuno kanti isivuno sibasengcupheni. Izinambuzane uyazibona zihlezi okanye zindiza ezitshalweni noma ubone ukulimala kwezitshalo.

Umanyolo wezilwane uwona ofanelekile ukusebenziswa njengomanyolo wokukhulisa izitshalo ngoba wona awunawo amakhemikhali esilungu alimaza izitshalo, wona ithembakele ukwazi ukukhulisa izitshalo.

Ukungamile kwembewu kaSipho kungaba ukuthi ayitshalekanga ngendlela, noma ithathe isikhathi ukuba iqhume imile.

Isu engingalisebenzisa ukwenza inhlolovo kubona abathengi ukuzwa uvo labo ukuthi yikuphi abangakuthokozela okungamaphakheji okuthwala imvelo.

Ukukhulela emadolobheni kwenza abaningi bengabi nalo ulwazi lokuthi izitshalo zisuka phasi enhlabathini kanye nezinye imikhiqizo efana nenyama nobisi kusuka ezilwaneni. Lokho kwenza ukuthi ukukhulela emadolobheni ayikho imfuyo okanye izivande nezingadi zokutshala.

Ukwabiwa komhlaba kabusha akulungile uma kuthinta abantu ababengahilelekile ngokuqondile ngoba iningi lizothola ukuzuza kungafanele bese kuthi laba ekufanele bazuze begcine bengazuzanga.

Ukuthola amakhemikhali okanye izikhuthazi ezizokwazi ukuthi zilekelele izitshalo zikwazi ukukhula emhlabathini.

Kungaba yindawo yokulima, amathuluzi, okanye imishini, isibonelo, ogandaganda bese kuba imbewu, kanye nezikhuthazi amakhemikhali.

Zingaphathwa ngokucophelela njengoba zisuke zibhaliwe ngaphandle ukuthi, ngiphathe ngokucophelela. Lokhu kugwema ukuthi zingalimali noma zibe sesimweni esingekho sihle.

Ukuthuthukisa impilo yenhlabathi kusho ukulungiselela noma ukukhuthaza inhlabathi ukuba ikwazi ukumelelana nesitshalo ozosifaka, ungabe uzosebenzisa ama-chemicals ezikhuthazi inhlabathi okufana nomanyolo or noma uzophendula e-sow ezokwenza ukuthi inhlabathi ithambe ilunge, ilungele ukwazi ukufaka isitshalo.

Isimo sokuqala somhlabathi sasingekho esimweni, kwafanele ukuba asilungisele noma afake izikhuthazi ezithile ukuze umhlabathi ukwazi ukwamukela izitshalo, uphinde uzikhulise ngendlela, ngaphandle kokuzexwaya.

Ubungozi kungaba ukuthi njengoba ukwatapeya uthatha isikhathi noma iminyaka ukuvuthwa, ngaleso sikhathi esakhulisa izihlahla, ngabe uzobe emisa kanjani ekutheni adayise kubathengi bakhe.

Isiza ekuthaneni ukwazi ukulungiselela noma ukuhlola ukuthi umhlabathi ukulungele yini ukukwamukela isivuno ukuze uma ungekho esimweni ube nezindlela ezithile zokuwukhuthaza, ukuze ukwazi ukwamukela.